Ṱhahelelo ya mabasi ndi ṱhahelelo khulu nga maanḓa kha kha vhadzulapo, zwino uri hu savhe na ṱhahelelo ya mabasi zwo zwo uri hu vheiwe zwifhinga zwo uri a tshimbile nga tshifhinga ḓe ndi zwone zwine zwa ita uri zwi si tsha tshimbila, mabasi atea uri avhe a khou sokou shanduka a khou sokou tshimbila husina zwifhinga zwo tewaho. Ndi vhona ungari muvhuso unga thusa u fhungudza masheleni, kana u fhungudza mutengo wa zwivhaswa uri mabasi a kone uri avhe a khou shandu a khou tshimbila hu songo vheiwa zwifhinga, kana muvhuso wone uṋe uri ṋee mabasi a muvhuso ane anga vha atshi khou sokou tshimbila husina uri a tshimbile nga tshifhinga tshifhio.

U gonya ha mitengo ya mabasi zwi a nkwama nga maanḓa musi zwi tshi ḓa kha masheleni, ngori muholo uvha usi tsha kona uri ndi wane u ṋamela zwino hezwi hutshi khou gonya mabasi u humbula nau tou ḽi humbela dzi ḽifithi, kha vhathu vhane vha vha tshi khou ya haningei mishumoni, nahone zwivha zwi si tsha vhuḓi ngori u fhedza u kho lwela u khou wela khomboni. Zwino hezwi mabasi atshi gonya aita uri na hayani zwithu zwi sa tshimbile zwavhuḓi muṱani, ngori masheleni manzhi avha atshi khou ya kha mabasi.

Arali mabasi a sokou tshimbila nga tshifhinga, athi koni u swika mushumoni nga tshifhinga zwino hezwi ndo swika mushumoni ndo lenga, ndi vha na masheleni ane vha ndzhiela one arali ndo lenga nga awara muholo woṱhe wa awara vha u dzhia, zwino ndi vhona uri mabasi uri asa ri asa ite uri ri sa lenge hu tea uvha na tshumelo ya mabasi ya muvhuso ine ya ḓo ita uri i tshimbile tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, i kone uri dzhia iri vhee mushumoni nga tshifhinga.

Kha vhudzulapo hune ra dzula hone uri zwifhinga zwa mabasi uri a tshimbila nga tshifhinga ḓe, ri zwi wana kha vhaṋe vhaṋekedzi vha tshumelo zwi amba uri ndi vhone vhaṋe vhane vha ri vhudza uri basi ḽi tshimbila nga tshifhinga ḓe, kana kha heyi tikiti yawu ine woi renga huvha ho ṅwaliwa zwifhinga zwauri mabasi aḓo tshimbila nga zwifhinga ḓe.

Athi thu vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ya mabasini nda vhudzwa nga mutengo wogonyaho, fhedzi arali nda wana ndi kha heyi eme nyimelo ndi nga wana uri ndi tea u wana tsha u tshimbila zwine zwa nga lingana heyo tshelede, zwithu zwi nonga zwidimela zwivha zwina masheleni maṱuku u fhira mabasi, zwino ndi nga kona uri ndi ṋambe ndi ye u ṋamela tshiṅwe tshi ṋamelwa nga nnḓani ha iyo basi.

Nga tshifhinga tsha zwiṱereke zwa mabasi, riṋe rivha na khakhathi khulu yo uri rivha ri sina tshumelo nga hetsho tshifhinga, u wane na masheleni ahone asa lingani ngori dzithekisi masheleni ahone avha a nṱha kha mabasi, zwino zwi ri kwama nga maanḓa uri ri wane uri mabasi ha khou tshimbila. Ende na hune ha khou yiwa hone mushumoni huvha hu kule, muthu fhedza a tshi kho ṱoḓa uri aye dzi ḽifithini a wane dzi ḽifithi dza mahala kana dzine dza nga kona uri dzi dzhie heyo tshelede ine ya ḓovha i khou dzhiiwa nga mabasi.

Ya ndi vhona zwo tea uri vhaaluwa vha wane luhafhulelo kha mabasi, ngauri ndi vhathu vho no shumaho nga maanḓa vha tshi khou shumela shango, zwino ri tea uvha ri khou vha livhuwa ri vha pembelele ri vha tsitsele na mitengo kha mabasi.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi sa kho farea zwavhuḓi nga mureili wa basi, ra zwivhona uri hezwi zwine a khou ri farisa zwone asi zwavhuḓi, fhedzi ari ngovha na thandululo ngori rori ri tshi tsa ravha ri khou zwi litsha zwo ralo.

Arali mureili wa basi a khou dzhia bada isi yone kana ine nda sa ḓivhe uri I swika vhuponi hanga, ndi nga muvhudzisa ngauri ndi muvhudzise uri nditshi ṋamela heyi basi ndo pfha upfhi i khou ya vhuponi hune nda dzula hone. Zwino ndi khou vhona i sokou ya nga nḓila ine ra ṱuwa ngayo mulandu ndi mini, ngori ndi tshi bva basi basi stop ri tshi ṋamela ro vhudzwa upfhi i kho ya hone ende nga misi nanga maḓuvha ri fara ḽiṅwe gondo ari fari heḽi, ndi nga kona u ḓivha zwavhuḓi husina nyofho kana kha vhukalo uri ri pfhe uri hukho itea mini.

Ḓuvha ḽau thoma ndi tshi ṋamela basi ndi tshi khou ya mushumoni, ahu ngovha na khaedu nnzhi nga maanḓa ngori hovha hu nḓila ine nda i ḓivha nda i pfhesesa, ndovha ndi kho to shandukisa fhedzi ubva kha thekhisi ndi tshi khou ya kha basi, zwino thingo vhuya na khakhathi ine nda pfha ungari yovha i khou fhambana vhukati ha thekhisi na basi ndo ḓi vhona zwi tshi khou fana.

Musi muthu atshi ṱoḓa u wana khadi ya basi kha vhudzulo vhune ra dzula hone ri ya dziofisini dzavho, dziofisi dzavho dzi wanala mabasi stop o fhambanana fhambananaho kana dzi renkini dzo fhambana fhambananaho, vha na dziofisi hoṱhe hoṱhe fhethu hu nonga vho Ṱhohoyanḓou na Sibasa.

Zwine zwa itea muthu a sina khadi ha tendelwi u dzhena basini, ngori uvha a sina tsumbo kana vhuṱanzi ha uri ene u na khadi zwino u tea uri a bvise masheleni uri a kone u tshimbila nga basi, ngori hetsho tshifhinga mureili wa bisi uvha asa vhoni na uri hoyu muthu u nayo khadi yahone, zwino vhuṱanzi vhuvha vhu siho uri hoyu muthu u nayo nga vhu zwakuma kuma.

Nṋe tshipirioni tshine ndavha natsho ndi tshi khou tshimbila nga basi, tshovha tshavhuḓi nga maanḓa ndi humbula ri tshi khou bva Venḓa ri tshi khou ya Joburg, ro tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa na mureili wa basi ovha atshiri ri tshi khou ṱoḓa u dzhena mabungani, a kona uri dzhenisa. Ovha a tshi kona uri ḓivhisa uri hafha ndi gai hafha ri kho tea u itisa hani, zwino u tshimbila nga basi ndo pfha zwi zwavhuḓi nga maanḓa na hoyo mureili, ngori ovha a mureili wavhuḓi ano kona u amba na vhathu.

Vha u tandulula dzi thaidzo vha tea u sedza tshifhinga tsha miholo nga maanḓa, tshifhinga tshilapfhu migwalabo i vha i tshi khou ya ngauri vhathu a vha khou wana masheleni avhuḓi, zwino arali vhathu vha kona u ṋeiwa masheleni ane vha khou a wana a vha a engedziwa, migwalabo i nga vha miṱuku vhathu vha sa kone uri vha tambule nga tshifhinga tsha uri a hu na mabasi.

Zwithu zwine zwa ita uri vhagwalabi mabasi a vhe a dzule a khou gwalabiwa, vhunzhi hazwo zwi vha zwi khou itiwa ngauri vhareili vha khou vhilahela nga nyimele dzo u shuma. Zwino nga u wana miholo muṱuku, u shuma tshifhinga tshilapfhu, zwino zwi sia zwi tshi khou ita uri vhathu vha tshitshavha vha sa wane tshumelo, zwino ndi zwone zwine zwa ita uri mabasi a dzule a tshi khou ṱerekiwa.

Ndo vhuya nda kwamea nga maanḓa nga tshiimo tsha mabasi, ndi tshiawelo. Ndo vha ndi khou tea uri ndi ye mushumoni mabasi ha pfhi ha khou tshimbila zwa ita uri muthu a sa koni u ya mushumoni nga iḽo ḓuvha ngori na tshelede ya u ṋamela ya i siho.

Ee, nga awara dza mushumo thekhisi dzi vha dzi ṱhukhu nga maanḓa ngori vhathu vha vha vha vha vhanzhi, u fhedza u khou ima midubani milapfhu, wo lindela dzi thekhisi uri dzi swike ngori vhathu muṅwe na muṅwe u vha a khou ṱoḓa u ya mushumoni zwino zwi sia thekhisi dzi vha dzi khou vha na ṱhahelelo. Vhathu vha vho sokou tou ima mishumoni vha vhuye vha lenge.

Fhethu hune ha vha ho ima dzithekhisi zwi vha zwi vha zwi zwavhuḓi ngori vhathu vha swika nga vhuḓalo, zwa ita uri vhaṋameli vha kone u vha na u namela hu si na khakhathi. U vha u tshi zwi ḓivha zwa uri thekhisi i ḓo swika henefho hune wa vha wo ima hone ya u ṋamedza na mihwalo yau. U so kho ṱoḓa uri u sokou u ya huṅwe na huṅwe hu sa wane home thekhisi, hune ha vha ho ima hone zwiṱitshi zwi leludza na uri hu a tsireledzea, vhathu vha vha vha vhanzhi.

Khaedu khulu dzine ra ṱangana nadzo kha u vhuima thekhisi ndi mabunga, hu vha hu si na fhethu hune wa nga wana u bvisa maḓi, zwino u tea uri u ye hafho fhethu wo no ḓibvisela maḓi ngori u ḓo kundelwa u wana hone hune wa ḓo ima hone.

Tshine nda nga si zwi hangwe ndi uri ndi tswelwe founu, ndori ndo ima hanefhaḽa ha ḓa mavemu mavhili, a ḓa a ndzhiela founu na masheleni e nda vha ndi naho. Hetsho zwiimo a thi nga si tsha dovha nda tshi hangwa na luthihi vhutshiloni hanga.

Ee, thekhisini vha nga khwinisa kha kufarelwe kwa vhaṋameli, vhunzhi ha zwifhinga vhareili vha dzi thekhisi a vha koni u fara vhathu zwavhuḓi zwine zwa sia hu tshi khou vha na nndwa vhukati ha vhaṋameli na mureili arali vha nga khwinisa uri mureili a vhe muthu ane a vha na vhuthu mathekhisini Hu nga vha zwavhuḓi nga maanḓa.

Vhupo ha mahayani hu vha hu khwine nga maanḓa hu tshi ḓa kha dzi thekhisi u swika, u fana na vhathu ha dzi ḓoroboni. Mahayani a hu na u tsimbe tsimbe kana vhuimo ha dzi goloi nnzhi u fana hangeni dzi ḓoroboni hune wa ḓo ri wo ṋamela thekhisi zwa dzhia tshifhinga tshilapfhu u swika hune wa khou ya hone. U mahayani thekhisi dzi tshimbila zwavhuḓi hu si na tsimbe tsimbe.

Vhuima thekhisi vhu ḓisa ikonomi kha tshitshavha khulwane ngori hu vha hu na vhu rengisa zwithu hanefho vhuimoni ha dzi thekhisi, vhane vha shuma zwezwo. Zwa kona uri miṱa mizhi i kone u unḓiwa nga masheleni ane a bva hanefho.

Ee, ndo vhuya nda kwamea nga migwalabo havha vha tshi gwalaba migwalabo yavho i vha i ya ya ya u lwa, vha lwa nga maanḓa havha vhathu vha dzi thekhisi ṱhukhu. Zwino u wana uri u vha u sa ḓivhi na zwa uri u do ṋamela hani, u swike hani hune wa khou ya hone ngori tshifhinga tshinzhi vha thoma u ṱereka a hu na zwine wa nga zwi wana zwiṋamelo. Vha fhedza vha khou imisa na vha goloi ṱhukhu uri na henedzi goloi ṱhukhu dza sa u dzhie dza u isa hune vha khou ya hone. Zwino zwi ri ṋea thaidzo nga maanḓa hezwi vha tshi ṱereka.

Hetshi tshithu tshina train zwine nda zwi vhenga ngayo ndi u ḓala ha vhathu nga ngomu, ngauri hezwi ho ḓala ha vhathu nga ngomu a u koni u tshimbila kana u vhona kana no u tsireledzea, na hune wa kho tea u tsa hone au koni u zwi vhona zwavhuḓi, ngori hu dzula ho ḓala vhaṅwe vho ima phanḓa ha u si tsha vhona zwavhuḓi, no uri u tshi ṱoḓo u tsa wo hwala mihwalo zwi a konḓa nga mannḓa ngori hu vha ho ḓala vhathu.

Mbangela khulwane yo uri zwiṱitshi zwi sa lugisiwe nga tshi nga tshifhinga huvha hu masheleni. Tshifhinga tshinzhi metrorail i amba uri budget ya u lugisa zwiṱitshi a iho na vhashumi vhane vha nga shuma u lugisa zwezwo zwiṱitshi vha vha vha siho ngauri magavhelo a vha a sathu bvisiwa, zwino zwi a konḓa uri vhashumi vha ye vha shume hu sinaho malamba.

Vhalanguli vha zwidimela vha tea u sedza ku vhathu uri vho ḓala hani nga tshetsho tshifhinga, arali hu na vhathu vhanzhi vho imaho a hu vhe na zwidimela zwinzhi zwine zwa nga tshimbilela kha heneyo hune ya khou tea u vha hone, ende tshifhinga tshi vhe tsho fareyaho uri arali iṅwe yobva nga four a hu vhe na train inga dovha ya bva nga pass four uri havha vhathu vha kone u ḓa u ya mahayani nga tshifhinga na vhathu vha sa vhe na miduba minzhi zwiṱitshini.

Uri vhathu vha si vhe vhanzhi zwidimelani kha hu vhe na zwidimela zwinzhi zwine zwa ḓo ṱuwisa vhathu, ende zwi tshimbile nga tshifhinga tshine tsha su tsha vha tsho sendelana, hu songo fhedza awara hu sathu dzhena i tshiṅwe tshidimela tshiṱitshini arali havha hu khou pfhi zwidimela zwo sielisana nga thirty minutes zwi ngavha khwiṋe ngori a hu nga ḓo vha no u lenga ha vhathu na miduba i ḓo vha miṱuku.

Vhaṱoli vha thikhithi vha fhedza vha tshi kho khakhisa riṋe vhaṋameli ngauri u nga ngomu hu vha hu tsimbe tsimbe vhathu vho ḓala, zwino vha tshi ri vha khou ṱoḓa thikhithi iyo muṅwe oi vhea begeni ha koni u swikelela khayo, zwi fhedza zwi kho ita uri huvhe na tsimbe tsimbe nga ngomu tshidimelani. Zwino ndi khwine havha vhathu vha tshi vha vha khou tshekha dzithikhithi nga nnḓa ri sathu ṋamela ha kona uri ṱireni i ṱuwe, hezwi ri lwendoni ha savhe na vhathu vhane vha ḓo dzhena vha khou ṱoḓa u tshekha dzi thikhithi.

Ee vhuponi ha hashu a zwo ngo leluwa na luthihi uri vhahashu vhaaluwa vha shumise e-hailing. Thaidzo khulwane ndi ya uri vhaaluwa hune ndabva hone zwithu zwa thekhinoḽodzhi zwi no nga dzi founu a zwi ngo ḓalesa ende zwithu zwa e-hailing zwi itiwa nga founu uri u dzhene kha heyo app ya hone u kone u u vhidza heyo thekhisi, zwino vhaaluwa a zwo ngo leluwa uri vha zwi ite hezwo zwithu.

Mitengo ya hone yo fhambana vhukuma na kha dzi thekhisi dzo ḓoweleaho ngauri heyi e-hailing i ḓa henefho he wa i vhidza hone nḓuni, namusi wavha u gai i ḓa ye wa ima hone ya fhedza ya u isa hanefho ine wa ḓo vha wo amba uri u khou ya hone husina na thaidzo. Zwino mu mutengo wa hone hone u nga u nṱha nyana kha heyi wa thekhisi ngauri yone u vhea fhethu hune wa kho tea uya hone ngeno thekhisi dzo ḓoweleaho dzi sa koni u dzhenisa hune wa kho tea uya hone.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa u sherela dzi ṱhama na muṱa une uri u vha u gai ngauri u kha hedzi dzi Bolt ḽiṅwe ḓuvha uya bvelelwa nga khakhathi vhathu vha vha vha sa ḓivhi zwa uri u gai. Zwino arali wo i shera wa vha wo sumbedza vhathu uri u gai, u khou bva gai, u khou ya gai zwi vha khwiṋe ngauri arali ha bvelela zwiṅwe vha a kona uri vha u wane nga u ṱavhanya kana vha wane heyo thekhisi i vhidza nga tshetsho tshifhinga.

Ndi zwi vhona zwi zwithu zwi si zwavhuḓi nga mannḓa ngauri kushumele kwa thekhisi dza vhukuma na Bolt na Uber zwo fhambana nga mannḓa, kushumele kwa hone a ku fani. Vhathu vha dzi thekhisi vha vha vha na fhethu hune vha kho tea uri vha ṋamedze hone vhathu sa taxi rank ngeno Bolt na Uber isina hezwo zwithu i tshi kona uri i ḓe kha iwe, zwino a thi vhoni zwi zwavhuḓi uri thekhisi dzilwe na Bolt na Uber ngori na musi hu tshi kho pfi vha khou tshimbidza vhathu kushumele kwavho a ku fani zwino a zwi ngo tea uri vhalwe.